Iingxaki esijongana nazo ekliniki kukuma emgceni ixesha elide futhi ke kuba nzima xa ngaba ungekho empilweni entle. Enye ingxaki kukuba noncedo alukhawulezi lufike. Iphinde ingxaki yasekliniki ibe yile yoba kukhona oogqirha abangasazi isiXhosa abathetha isiNgesi kuphela, ufumanise uba umguli akasazi isingesi. Loo nto leyo iye ibe yingxaki kakhulu.

Ukunxiba kweemaski ngexa lekhovidi kwakunobunzima ngoba xa uthetha nomntu kwakwenzeka uba angakuva, kufuneke ke uphakamise ilizwi. Futhi ke neengxaki zokuphefumla zaziyingxaki ngoba kwakunzima uphefumla xa ufake imaski futhi kunzima ke xa ngaba unengxaki yokuphefumla xa wogqunyiwe. Kodwa ke yasifundisa ucoceko yasifundisa nomonde.

Kufuneke iikliniki zixhase le-GBV ngendlela yokuba basasaze ngayo bazise abantu ngobungozi bayo, bafundise abantu ngokuzikhusela. Futhi ke kufuneka , enye into efunekayo funeke bazi abantu uba ikliniki yindawo ekhuselekileyo.

Molo makazi, bendicela ukukucebisa mayelana nesi sifo sakho soxinzelelo lwegazi. Kuyanyanzeleka ukuba uye ekliniki makazi uyojonga ukuba yintoni abangakunceda ngayo ngoba funeka bakutsale amagazi, ufumane namapilisi ozowatya rhoqo ngenyanga, rhoqo ngelanga ukuze uzokwazi ukuphila. Ngoba lo mxube ozowusela angeke wazi ukuba yintoni ezawuphinda ivele ngoba lo mxube lowo ayingomxube okhethwe ngugqirha. Ngoko ke kuyanyanzeleka ukuba uye kwagqirha uyojongwa kakuhle ukuba bazawukwazi ukuyimonitha kanjani le-hypertension ekuphetheyo.

Yinyani ukuba amadoda awafuni into edibene nekliniki kodwa kunyanzelekile ukuba bafumane ufundiso kubantu abasemgangathweni, role models, okanye nabantu abangabalingani babo babahambise khona ekliniki, babakhuthaze ukuba impilo yabo ibalulekile. Ngoba amadoda anayo le nto yokuzingca okanye abe noloyiko le nto ezidibanisele nekliniki.

Ukuba bendingumntu ongumcebisi kwikliniki bendizawuqinisekisa ukuba ibhinqa liziva likhululekile. Futhi nam bendizawuqinisekisa ubumfihlo ndenze, ndiqinisekise nokuba sithethela endaweni ephephileyo kwaye engenabungozi. Enye into bendiza kwenza sure ukuba lo mntu lo uziva naye ekhululekile xa ethetha nam uyandithemba, ndibonise ukuthembeka kuye.

Ukusebenzisa amayeza angengawo umntu angazibona seyegula ngokungaphezulu koba ebegula okanye ingabikho impumela yokuphila. Okanye kube nemiphumela ebingalindelekanga, sibone izinto ebezingamelanga zibe khona emzimbeni wakhe nokugula okungapheliyo.

Kufuneka kuqeqeshwe abasebenzi bezempilo.

Xa onesifo soxinzelelo lwegazi kufuneka utye iziqhamo, utye kunye nokutya okungenatyiwa enintsi, unciphise amafutha, uzilolonge njalo so that uhlale usempilweni elungileyo.

Akulunganga ukusebenzisa amayeza esiNtu ngoba awuyanga kugqirha wakubona ukuba uphethwe yintoni futhi yintoni eza kunceda. Uya kumntu wesiNtu ngoba ucinga uba fanuba nguye oza kunceda uba uphethwe yintoni, kanti mhlawumbe le nto akunika yona iyakucinzelela uba ugule ugule kakhulu futhi ungabinankqubela yokuphila.

Ewe, kwakukhona iimpawu ngoba lo mntu wayemane ebila kakhulu, aphathwe yintloko, abe ngathi uyasheyikha umzimba lo wakhe. Kwaye ingumntu ohlala eziva ingathi unobushushu.

Esi sifo soxinzelelo lentliziyo nam ndinaso ndinale minyaka elishumi engamashumi amathathu kwaye ndasifumana ndisofumana umntwana. Kuyenzeka ukuba usowuba nomntwana ube naso esi sifo. Kunyanzelekile ukuba uwatye amapilisi wakho futhi uzihoye utye ukutya okulungileyo, unciphise ityiwa unciphise amafutha, uzilolonge ngalo lonke ixesha ukuze uhlale usempilweni. Futhi esi sifo soze sikubulale xa ngaba wenza yonke le nto ekufuneke uyenze, uhambe i-check up yakho ekliniki, uthathe iipilisi zakho ngendlela.

Ndingamnceda ngokuba ndibe khona xa edinga umntu aza kuthetha naye. Ndimncedise kwaye ndimmamele ngalo lonke ixesha. Ndimthumele kumntu ozamnceda ngoxinzelelo lwengqondo.

Amayeza okuncedisa uxinzelelo lwengqondo angalunganga ayibulala kakhulu ingqondo yomntu futhi uphetha seyecinga kancinci. Nezinto azenzayo, enze izinto ezingalunganga umbone seyeseba nezinto kwalapha endlini ngoba efuna ukufumana la mapilisi. Futhi nje kuyayitshabalalisa impilo yomntu, umntu uvele abe yinto enganto. Abe ngumntu nje o-useless ongaedi value empilweni ngoba kaloku into ayaziyo zezi pilisi zoxinzelelo lwengqondo, futhi ke abanye baye babulawe zizo.

Andiqondi ukuba bayalufumana uncedo ngoxinzelelo lwengqondo xa begqiba ubona iingozi. Kunyanzelekile kodwa ukuba balufumane ukuze bazokwazi ukusebenza ngendlela elungileyo nokuba bangabi nayo i-post traumatic stress. Inye into ezawunceda kuba nabo bakwazi ukuba bakwazi ukudlulisa izinto ezenzekileyo bazokwazi nokusebenza imisebenzi yabo befowukhasile, kufuneka ke kube khona abantu abaqeqeshwayo abazokwazi uba babafundise bakwazi ukuba babakhansele, bababonise iimpawu ukuze iimpawu zakhona .

Ngoba banintsi abantu abazizikem apha ngaphandle futhi bayazi uba abantu ba-desperate bafuna ukuphila. So ke abantu abamnyama bayakhawuleza nabo ukuhandeka bazifumane sebesezingxakini, umntu seyesela into engekho rayithi for impilo yakhe ngoba efuna ukukhawuleza aphile. Njengezinto zoba kufakwe amaphepha kuthiwe amapilisi wezisu, abantu bahambe bayowathenga loo mapilisi okukhupha isisu bagqibe ke ngoku babe nee-effects after lapho kube ngona bagijimela ukuya emakliniki.

Zikhona iinkonzo zokuphuhlisa kwezempilo. Zikhona iinkonzo zokufundisa ngokutya, ukutya okusemthethweni nokutya okunempilo. Zikhona iinkonzo zokufundisa ngabantwana, zibe khona.

Le meko yaphela ngokuba umntu agijimiselwe kwisibhedlele esingxamisekileyo ukuba afumane uncedo. Kodwa ke ixesha laselihambile ngoba kaloku zange afumane ncedo kwangexesha, wangakwazi ke ukubuyela .